Ngoba umsebenzi ubalulekile ukudlula yonke into ngoba siziphilisa ngawo. Ngingakhetha ukungena ngime ngoba vele ngitshahile, ngoba uma kungenjalo ngizoshiywa isikhathi ebese lokho kungangidalela iy'nkinga uma ngifika emsebenzini. Ngiy'thole sengithola ama-warning, lokho kungase kubeka umsebenzi wami engcupheni. So, kunokuthi ngihlale ngilinde isikhathi esomoshakala phambili ukuthi ngibe nama-warning noma kube wukuthi ngiyabekezela. Lo wokusuka ngingakhetha khona ukuthi ngibekezele ngoba ngiyazi ukuthi ekugcineni kosuku ngizisize mina ngokuthi ngingabi nawo emsebenzini.

Abashayeli badlala indima enhle kakhulu abashayeli bamabhasi ekuqinisekeni ukuthi abagibeli bafika baphephile. kuzothiwa abashayeli balandelela imithetho yomgwaqo bagcine isivinini esiphephile. Futhi bakhombisa nokunakekela ngesikhathi sokushayela. Futhi lokho kuhlanganisa ukunakekela izimo zomgwaqo, ukugwema ukushayela ngokushesha noma ngendlela engaphephile yabo. Nokuziphatha ngendlela ehlonipha umphakathi. Abashayeli futhi baphinde babe nesibopho sokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ophumelele ngesikhathi sokungena nokuphuma ebhasini ngaleyo ndlela bephucula ukuphepha kwabagibeli. Uhlonze lolu hlelo lwezokuphepha ubuhlobo obuhle phakathi kwabashayeli nabagibeli, kanye nokuphathwa yabo kwezimo eziphuthumayo.

Yebo, amanani omshwalense alontuza aphezulu angaba nomthelela esinqumeni sokuthenga imoto. Uma umshwalense uphakamisa, kuzoba nezinye izindleko ezengeziwe zokuthola imoto okungaholela ekuthenini kube nzima ukulawula izimali yabo. Lokhu kungaholela ekutheni umthengi acabangele imoto enesilinganiso esingaphansi noma esiphansi sokuphathwa kwemishwalense. Noma kube nomthelela ekutheni angathenga imoto engabizi kakhulu ukuze kuncishiswe ilo izindleko. Imishwalense ethile njengomshwalense wokuphila izobhekelela isimo zomphakathi. Imoto kanye nobuchwepheshe nayo ithinta ukubenzela kwamanani okuthenga. Ngakho-ke abantu abaningi bahlola ukubaluleka kwezindleko zomshwalense ngaphambi kokuthatha isinqumo.

Angikaze ngasigibela isitimela ezintsha, so, anginalo ulwazi futhi koda ngiyalangazelela ukuthi ngelinye ilanga ngizoke ngigibele, bengingakaze.

Eyi kuyahluka, ngesinye isikhathi ukusebenzisa u-Bolt angizizwa ngiphephile kahle ngoba kuyenzeka urikhweste noma ucele ukuthi bazokulanda uma ufika uthola inumber puleti ayisafani. Lokho-ke kufike kureyize imibuzo kumina ngizibuza ukuthi, hawu kuya ngani manje sekushintshile. Amatekisi wona hhayi ngizizwa ngiphephile nanoma nje kuwukuthi osomatekisi balwa babodwa hlezi ngiqaphela ukuthi kungenzeki into embi. Ebese-ke i-Uber yona ngizizwa ngiphephile kiyo, ngoba iningi la bantu abasebenzisa i-Uber abakaze behlelwa yingozi njengoba ibavelela ku-Bolt.

Hhayi kungaba yituro zakhona, iy'hlalo. Ngingathanda ukuthi zibe ntofontofo kakhulu ngoba uyashesha ukukhathala, uyashesha ukukhathala ebhasini. Kanti lisalide ibanga okumele ukuthi ulihambe.

Hheyi miningi imibuzo engingayibuza yona kodwa into nje engingayibuza okokuqala ukuthi, hawu ingabe kunezinye izindleko ezengeziwe ngaphandle kwephethiloli ezithinta ukukhuphuka kwemali? Noma ingabe imisebenzi yephrojekthi yokuphucula amathuluzi noma imishini ibe nomthelela ekunyukeni kwemali yokugibela? Kuyini okunye okungenza like izindleko zephethiloli zibe phezulu kanje? Le mibuzo le ingangenza ukuthi ngiqonde kahle ukuthi izinkinga zezindleko kanye nokunyuka kwephethiloli zidlala kanjani indima ekukhuleni kwemali yokugibela.

Esh ngingazizwa ngenye indlela ewukuthi like uma kuwukuthi vele le zitoro zangakithi zifuna ukuthi zisikhokhise, ngingase ngizizwe kancane ngixinekile. KwaZulu abantu, like KwaZulu abantu abaningi bathanda ukufika ezitolo ezinkulu ngaphandle kokucabanga kakhulu ngezindleko ezengeziwe. Lokhu kungaba yinkinga kubantu abahamba ngezikhathi ezinzima noma abasebenzisa isikhathi esiningi ezitolo njengoba imali yokupaka ingaholela ekwandeni kwezindleko zokuthenga. Kodwa uma imali yokupaka izosiza ekuvuseleleni izikhali, izikhala zokupaka nokuthuthukisa impilo yesikhungo kungaba yinto ethile ehloswe ngokubheka izinzuzo ezinkulu zesikhathi. Kuphinde kubalulekile ukuthi izinzuzo zibe zicacile futhi zithinte kahle .